Vurimi byi vuyerisa swinene eAfrika-Dzonga hikwalaho ka ku va, va vatswari va hina, maxaka ya hina, va kuma mintirho, eka vanhu lava va nga na vurimisi. Ende vurimi byi vuyerisa swinene, hikuva tanihi vanhu va Afrika-Dzonga va nga le makaya hi kota ku byala mavele kutani hi teka mavele hi gayisa, kutani hi endla mugayo, hi va hi kote ku hunguta mali yo xava mugayo. Vurimi byi vuyerisa swinene hikuva vamakwavo va hina, va kuma ti-internship-i eka, eeh ka vanhu va vurimisi vanhu va agriculture. Va kota ku ya va ya va ya dyondzela farming management leyi va nyikaka, mintirho leswaku va kota ku tirha eka mapurasi ya agriculture. Vurimisi byi vuyerisa swinene.

Tanihi leswi mi nga kuma xihoxo xo karhi eka meleke lowu mi nga wu xava mhani Agnes. Mhani Agnes a ni ta kombela ku vulavula na n'wina leswaku ri, tanihi vanhu ha endla swihoxo laha misaveni. Tanihi vanhu a hi tshami hi ri, kahle. A ndzi ta kombela leswaku ri, mi nga tshuki mi xungeta, ku onha hambi ku ri, ku famba mi byela vanhu leswi mi nga hlangana na swona. A ndzi ta kombela leswaku ri ni mi nyika riward-i yo karhi ya voucher. Ya ku mi chavelela eka mhangu leyi mi nga hlangana na yona, mhani Agnes eka bindzu ra hina. A ndzi ta kombela leswaku ri hi voucher leyi ni nga ta mi nyika yona moya wa n'wina wu rhelela.

Tanihi mukhanselara wa tiko, tanihi mutirhi kuloni loyi a tirhaka na van'wamapurasi. Mina ni vona leswi nga fanelanga leswaku ri, vanhu va tirha vusiku. Loyi a vulavulaka haleni i Mhani Mashava. Mhani Mashava va ta ku mi hlamuseleni hi ndlela leyi, va khumbekeke hikwalaho ka xiyimo lexi va xi tweke, leswaku ri, ku na vanhu lava jekajekisanaka, hi timhaka ta ku ri, van'wamapurasi va fanekele ku tirha navusiku. Hi mavonelo ya mina, ni vona swi nga fanelangi ene ni vona swi nga ri kahle, hikuva, navusiku a hi nkarhi wo tirha, emasin'wini. Va nga lumiwa hi tinyoka, va nga lahlekeriwa hi vutomi, va nga hlaseriwa hi tinsulavoya.

Loyi a vulavulaka haleni i Amukela Mukhari. Tanihi muteki wa mahungu, etikweni leri ni humaka eka rona. Namuntlha ni fambile, ni jikajika, ni ya ni ya vona varimisi, lava va nga kona, laha tikweni ra hina. Ni ve ni vona swilo swo karhi leswi swi pfunaka hi vurimi. Va ri va hina va kota ku endla swipinichi swa mukhwariba, swo rheta, va kota ku endla makwembe. Va kota na ku endla ti betiruti. Leswi va pfunaka leswaku ri va kota ku xavisa, va xavisela vaakelani va vona. Va kota ku ti hanyisa hi mali leyi va yi kumaka.

Leswi endlaka leswaku vantshwa, va manguva lawa va nga ha tsakeli ku tirha hi mintirho ya vurimi hikwalaho ka ku va va kule va nyadzha vurimi va byeriwa leswaku ri vurimi i i bya valungu ntsena. Kambe hi ku fambaka nkarhi, eeh South Afrika-dzonga yi ve yi cinca swilo swi famba kahle. Laha sweswi ku nga na dyondzo ya agriculture etiyunivhesiti na tikholeji. Vurimi bya endliwa na hi vantshwa kambe swo ka swi nga fani na hi ndlela liya ya khale. Va kona lava tirhaka eka ti-department-i ta ti-agriculture. Lava va tirhaka hi vurimi, lava va tirhaka hi ximila, lava va tirhaka hi ku endla na mugayo, na tibhoncisi, na swilo hinkwaswo.

Hi ku vona ka mina, ni vona leswaku ri, masi lama virisiweke, tanihiloko ha ha kula, dokodela Makhuvele va hi dyondzisile hileswaku ri masi lama virisiweke ma hava xilondza ra xin'we, ma pfuna, ma aka mirhi wa munhu, ma nyika na ti-protein. Va tlhela va hi kombisa leswaku ri masi lama virisiweke, ma ta hi pfuna swinene emirhini ya hina. Ma tlhela, ma tlhela, ma hi pfuna leswaku ri nga kota ku bya vuswa hi wona, hi nga kota ku wa n'wa, hi nga kota na ku bhaka hi wona, hi nga kota ku endla swilo swo tala hi wona.

Ya ku fafaza, swibyariwa, hileswaku ri, u nga xavanswilo swo fafaza swibyariwa exopo ya ka NTK kambe swi nga kamberiwangi kumbe ku endla vulavisisi hi byona, swi nga endla leswaku ri swibyariwa swa wena hinkwaswo swi onhaka. Kambe ku fafaza swibyariwa swi pfuna swinene hikuva lomu masiku na switsotswana leswi swi dyaka swimilana swa hina leswi hi byariweke, swo fana na swipinichi, makwembe, na swifaki. U kuma swi ri na swivungu. Kambe loko u lava ku ta fafaza, u fanele u endla vulavisisi, hi swilo swo fafaza, handle ka swona u nga luza swilo swa wena hinkwaswo leswi u swi byaleke.

Ku pfumaleka ka mati ku nga endla leswaku varimi, va nga koti ku tirha ene swi nga va onhela swimilana swa vona na swilo leswi va nga swi byala.

Xiyimo swa xisekelo swi ta pfuna leswaku va kota ku pfuna vantshwa na vavasati lava kula va kalaka ti qualification vatirha eka vurimi leswaku va ta va ka ku hlayisa mimiti ya vona

Swi na nkoka swinene ku ku avelana vutivi na na vanhu van'wanyana va va vurimisi. Hikuva u ta kuma leswaku ri ku na swilo leswi swi humelelaka eka nkarhi wolowo wena a wu le ku swi tiveni. So loko va ku xerhela u ta tiva swilo leswi swi humelelaka swi ku pfuna ku kula na vona tanihi murimisi u kula u fana na vona.

lava ku endla eeh mihandzu leyi omisiweke. U fanekele u teka vinegar yo basa kutani u teka mihandzu ya wena u yi pfula u yi pandza hi mikwana u yi pfanganisa na vinegar. Kutani u yi veka edyambyini yi oma. Kutani loko yi omile u nga sungula ku, ku yi tirhisa kumbe ku xavisa kumbe wu yi dya. Hikuva se yi ta va yi ri xapu.

Mfumo, wu nga endla leswaku ku ri, wu supply-a mati, hi van'wamapurasi. Yi tlhela wu va supply-a hi switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka emapurasini. Na swimila leswi van'wamapurasi va swi tirhisaka, swi ta endla leswaku ri van'wamapurasi va na mintirho yo tala kutani va thola van'wanyana vanhu.

Swo tshovela mapurasini swi onhela vanhu mintirho leswaku, va nga yi kumi. Mina a ni ta ku leswaku ri swi khanseriwa leswaku ku ri vantshwa va hina va ta kuma mintirho, emapurasini.

Milawu leyi vekiweke hileswaku ri, ku fanekele ku va na minkarhi leyi ku dlayiwaka swifuwo eAfrika-Dzonga. Wu tlhela, ku va na vanhu lava nga na vutivi hi ku dlaya swiharhi, swo karhi. Ende ku na swiharhi leswi kalaku swi nga dlayiweki loko u xi kuma u xi teka, u xi yisa entangeni wa swiharhi.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

Switsotswana leswi onhaka swibyariwa i, swinyenyani, tihuku, na minkawa. Ku va va kota ku swi sivela, i ku va va endla xiharhi lexi nga ta swi chuhisela like swipopani, kumbe va xava mimirhi yo swi dlaya eka NTK.

Vatirhi va le mapurasini va na mintirho, ya tinguva, Hikwalaho ka ku va, dyandza leri nga kona laha South Afrika-Dzonga. Ri endla leswaku ri va va na, tinguva. Tinguva ta va hanyisa swinene, hikuva loko tinguva ta vona ti herile va kota ku ya claim-a mali ya vona ya UIF, va hanya hi yona ku fikela eka nguva leyi taka.

Ni nga kambisisa leswaku ri, mapurasi lama ni lava ku tirha ka wona ma rhegisitariwile na mfumo. Nakona va holela vatirhi va vona hi ndlela leyi faneleke. Nakona va byala swilo leswi swi faneleke, leswi swi nga na rihanyo eka vanhu.

Hi ku ya hi vonelo ra mina, va van'wamapurasi va ti lulamisela swinene hi minkarhi hi maxelo. Hikuva loko maxelo kumbe ku cinca ka tinguva ti fika, van'wamapurasi, va na swibyariwa leswi va swi byalaka hi nkarhi wa xixika na hi nkarhi wa dyandza leswaku ri va kota ku hlayisa bindzu ra vona.

Mina tanihi mutshami wa le makaya, ni nga dyondzisa munghana wa mina hi tindlela leti ku oxiwaka nyama, hi tona hi ndlela leyi. Nyama loko u lava ku yi omisa, wa yi xekaxeka, kutani u yi tota munyu, kutani u yi veka edaradeni, ku fikela yi oma. Hi kona u nga ta sungula ku yi dya.

Ntirho wa mfumo i ku khiriyeta no endla leswaku ri van'wamapurasi va borheriwa mati leswaku ri hambi ku nga va na dyandza, hambi ku nga endleka yini, van'wamapurasi va kota ku byala swibyariwa swa vona.

Hikuva tihlampfi i swilo leswi swi nga hlweliki ku bola. Loko ti gwitsirisiwile, hi loko ti hlayisekile nakona ti tshama nkarhi wo leha. U tlhela u kota ku va ti hlayisekile u kota ku ti dya nkarhi lowu taka.

Hi loko van'wamapurasi va tirhisa dyambu leswaku ri va kota ku charger swilo swa vona leswi va switirhisaka eka farming ya vona.

Swi hi kokela swinene hikuva vanhu lava va nga na mabindzu yo xavisa tihlampfi na lava va xavisaka maribye lama ma deco-reyitaka emakaya va ya ka swona swi ndziva leswiwani kutani va phasa tihlampfi kutani va xavisa laha va kumaka mali lexi kurisaka ikhonomi va tlhela va ya kona va ya va ya ya endla ti maribye va ya teka maribye exidziveni leswaku ku ri va ma tirhisa ku decorat-a lava va ti kotaka va kota ku xava.

Tindlela leti ni nga ti tekaka ku kuma mali ya mina loko ndzi ta va ndzi lahlekeriwile hi mali hikwalaho ka ku zama nhluvukiso i ku endla leswa ku ri ni famba ni ya apply-a swilo leswi va swivitanaka ti fund hi xilungu loko u ri na u ri murimisi leswaku ri va ku nyika swilo swo byala na mati na swilo swo kurisa swibyariwa swa wena vurimisi lebyi u nga byi sungula leswaku ndzi ta kota ku kuma mali ya mina nakambe leyi ni nga yi luza.

Mina a ndzi ta byala mabulomu ma xilungu hikuva mahlwela ku kula nakona ma hlayiseka nkarhi wo leha nakona u nga ma byala u tlhela loko u ma byarile u ma tsema u nyika van'wanyana kumbe ku xavisela van'wani lava va nga le kusuhi na wena.

Ku hambana ka ku khayela timanga hileswaku ri van'wanyana masiku lawa va tirhisa blender ematshan'wini ya leswaku ri vatirhisa ntshuri ku hambana ka swona va nakona van'wanyana masiku lama va tirhisa michini ku susa nkaka etambheni ya yona kambe van'wanyana va ha tirhisa mavoko ya vona ku khelela nkaka.

Hikuva swakudya loko swi omisiwile swi kota ku tshama nkarhi wo leha swi nga boli nakona swi tlhela swi hlayiseka so ndlela yo omisa swakudya na ti nyama na mihandzu hi leyinene swinene yi endla leswaku swakudya swi hlayiseka nkarhi wo leha ku va vanhu van'wanyana va ta kota ku swi kuma na loko nkarhi wa swona wu hundzile swi va swa ha hlayisekile hi va ha kota ku swi xava.

Hileswaku va n'wamapurasi lava va xavisaka emakaya va ta vanhu vo xava hikuva vanhu va ta va va kumeka ngopfu emadorobeni va nga ha kumeki emakaya ku ndlandlamuxa ka madoroba swi na khombo lerikulu hikuva swi ta endla leswaku ku ri van'wapurasi va nga vuyeriwi hi nchumu.

Mhaka yo phasa tihlampfi swi nga ri nawini swa yi dlaya ikhonomi swi tlhela swi yi vuyerisa hikuva vanhu lava va phasaka tihlampfi swi nga ri enawini va famba va ya xavisela vanhu emakaya hi price yo chipa laha vanhu va kotaka ku dya tihlampfi hi tindlela to hambanahambana hambi va ri hava mali yo xava hikuva vanhu lava xavisaka tihlampfi emakaya va chipile swinene ku tlula loko u xava tihlampfi emadorobeni swi swi na khombo swinene hikuva a hi swi tivi leswaku ri tihlampfi letiwani va ti phasisiwe ku yini kumbe vatirhisi mimirhi ya njhani ku va va phasa tihlampfi vanhu va nga lova ku lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Masi ma pfuna swinene eka miri ya vanhu hikuva va aka miri nakona ma hlayisa mimiri ya vanhu nakona masi ma pfuna vana swinene hikuva va lava kota kudya masi swinene ku tlula swakudya leswi swi nga na mafurha.

Loko mfumo wu nyikela varimi emakaya swi endla leswaku ri vanhu lava nga na vurimisi va kula va kota ku vita vanhu van'wanyana va kota ku tirha leswaku ri vurimi bya vona byi kula nakona va kota ku byala swilo swo hambanahambana evurimini bya vona leswi nga ta va endla leswaku ku ri va kula swinene va tlhela va kota ku tirha na matiko ma le handle. Ku xavisa swibyariwa swa vona hikuva hileswi swi vanhu va le handle va swi lavaka mfumo loko wu nyikela vatirhi swi hluvukisa swinene tiko nakona va vuyeriwa etikweni hikuva va kota ku endla malamula na na maswirha leswi swi lavaka hi munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka la tikweni.

Loko misava yi karhi yi tlheriseriwa eka vinyi va yona yi fanele yi langutiwa leswaku ri ya ha hlayisekile xana nakona va tlhela va langutela leswaku ri yi fikisa ku yini nakona va yi tekisa ku yini misava. Loko misava va yi tlherisela endzhaku va nga tshiki va endla leswi vinyi va misava a va swi endla.

Switirhisiwa swa van'wamapurasi loko swi durha swi dlaya mabindzu himpela hikuva van'wamapurasi la va nga le hansi a va fikeleli ku xava swilaveko leswi swi lavekaka ku kurisa mihandzu leyi va yi byalaka na miroho na swilo hinkwaswo leswi swi byariwaka emapurasini na loko van'wamapurasi va ri na tihomu na tinyimpfu leti ti xa ti hlayisile leswaku va ta kota ku ti xavisa etibushareni loko swi swidura va onhakeriwa swinene leswaku ri a va koti no endla kumbe ku xavisa swilo swa vona leswi va swi endlaka.

Vurimi lebyitsongo byi hoxa xandla ya kula ka ikhonomi hikuva va kota ku byala swilo leswi ntsongo leswi va nga ta swi xavisa etindhawini leti va humaka eka tona kutani va kota ku rejistara mabusiness ya vona va kota ku hakela xibalo lexi xi nga ta kurisa ikhonomi hiswona leswi va swi endlaka leswaku ikhonomi yi kula va kota ku vitana na vanhu va va trainer na leswaku vatirha na vona kutani va va hakela ikhonomi ya kula hi ndlela yeleyo.

Vurimi bya muganga ndzi kurisa vumunhu hikuva vanhu lava va rimaka va dyondzisa vana va vona na vatukulu va vona vona hi vurimi nakona va tlhela va kota ku nyika vaakelani va vona swibyariwa leswi va nga na swona na swin'wana na swin'wana swo tala.

A swi na mbuyelo hikuva van'warimi vakutala a va hi nchumu hikuva va tirhisa misava kumaka ku byala na ku hlayisa emihandzu ya vona.

Swi va na ntshikelelo swinene hikuva loko va xava swilo swo tala loko swi fika swi nga xaviwi swa onhaka kumbe swi bola laha va lahlekeriwaka hi mali ya vona leyi va nga yi tirhisa ku xava swilo swoleswo.

inshurense leyi nga duma yi tirhisiwaka van'wamapurasi i ya ka FNB va yi tirhisa swinene hi loko valahlekeriwa hi swilo swa vona hi nkarhi wa dyandza va kota ku va nyika mali ku va va lahlekeriwe hi vurimi byo karhi va hakela mali yo karhi ku va ririsa ntsena loko dyandza ri fikile kambe va ringetile hi tindlela hinkwato ku protect-a swimila swa vona kambe ntlhantlha yi nga balekeni nga ti va tikuma valahlekeriwile hi swilo swa vona.

Swimbalo swi nga hlayisiwa nkarhi wo leha loko munhu a swi hlantswa a tlhela a swi tshika swi oma a tlhela a swi ayina kutani a tlhela a swi petsa then a swi veka endhawini endhawini leyi nga kahle, hikuva nakona ku hlayisa swiambalo u fanekele loko u lava ku swi hlantswa u nga swi tshiki swi tshama emati nkarhi wo leha leswaku swi nga tshuki swi huma colour ya swona kumbe swi ti kuma swi nga ha hlayisekanga hikwalaho ka ku tshama ematini nkarhi wo leha.

Loko u lava ku byala swilo swo fana na mushroom, microgreens u fanekele u endla leswaku ri u fanekele u lava xitandi, ndhawu leyi u nga ta ku nga ta va ndhawu leyi nga hlayiseka leswaku ri a ku koti ku nghena tihomu kumbe tihuku leti ti nga ta fika ti onha hambi ku ri ku hlasela ku hlasela swibyariwa swa wena, u fanekele u tlhela u make sure leswaku u xava na nete leyi bihaka u bihelaka swibyariwa swa wena hinkwaswo, u fanele u tlhela u make sure leswaku ri u u lava na tiphayiphi na swilo swo kota ku cheleta mati.

Nkarhi wa siku wo fambisa swibyariwa swa wena i nampundzu hikuva timovha ti va ti nga si tala swinene epatwini va nga ka va nga ku siveli ku famba kumbe va ku vanhu va le patwini va nga exi va nga ka va nga ku onhiseli ndlela ya wena nakona swimilana swa wena swi ta va swi hlayisekile swinene hi nkarhi wolowo.

Swi va swi nga ngopfu hikuva vanhu vo tala loko va nga koti ku hlaya na ku va va twisisa swilo leswi endlekaka etikweni nkarhi lowu swi nga va tikela swinene.

Va nga endla leswaku ri va funengeta kumbe ku pfala swimilana swa vona hi maphepha leswaku ri swi kota ku va swi sirhelelekile eka maxelo yo biha leswaku ri nakona swi kota ku tlhela swi fika endhawini leyi swi ya ku eka yona swa ha hlayisekile swi nga tshuka swi onhaka, va fanekele ku finingeta hi phepha nakona va tlhela va famba eka ha ri mpundzu before maxelo ya biha swinene.

Xiphiqo lexi u nga ta hlangana na xona loko u ri munhu wa vurimi loko after u tshoverile hileswaku ri swinyenyani na switsotswani swi ta dya swilo swa wena loko u nga aki ndhawu laha u nga ta hlayisela kona swibyariwa swa wena, hinkwaswo nakona swilo swo fana na mavele swa bola a swi lavi ku u swi tshamisa nkarhi wo leha, mavele loko u heta ku ma tshovela u fanekele ku ma khumulela kutani u ya endla e mugayo hi wona hikuva loko u ma hlayisa nkarhi wo leha u kuma ma borile loko ku ya fika nkarhi lowu u lavaka ku tibyela leswaku ri u lava ku ma tirhisa, timanga na tindluwa ti hava ti hava xiphiqo u nga tihlayisa for nkarhi wo leha u nge humeleli nchumu ta kota ku hlayiseka kambe mavele a ma swi koti ku hlayiseka ma fana ma lava leswaku loko u heta ku ma kuma u endla mugayo.

Mina ni ta swi hlayisa hi ndlela leyi a ndzi ta byela vanhu lava va tirhisaka switirhisiwa swa mina leswaku ri va fanekele ku swi hlantswa loko va heta ku swi tirhisa leswaku ri swi ta kota ku hlayiseka, swilo swo fana no tsema swa tigirindara na a ndzi va byela leswaku ri va fanekele ku swi hlantswa kutani va tlhela va swi yisa eka service laha va nga ta kota ku swi chela tioyili va ta kota ku swi hlayisa nakona swi ta kota ku hlayiseka switirhisiwa swa mina.

Makhombo lama fambisanaka na swakudya leswi nga mathinini hileswaku swakudya leswi nga emathinini swi nga n'wi dlaya munhu loko a tshika thini ri wele hansi kumbe thini leriyani ri tshuka ri khumbe swilo swo hisa hikuva mathini va ri a ma fanelangi ku wela hansi loko u xave swakudya swa le mathinini, kumbe ku hlangana na ndzilo kumbe swilo swo hisa hikuva swi ta vangela swakudya leswi nga le ndzeni ka thini e poison.

Ku cinca ka maxelo yi khumba swinene hikuva ku na swibyariwa swin'wanyani a wu nge koti ku swi byala hi nkarhi wa xixika hikuva a swi lavi xirhami, se swi endla leswaku ri eka swibyariwa swo fana na sweswo ku va na ku kayivela swinene etikweni hambi ku ri wena murimi u nga ka u nga koti ku swi endla loko ku ri ku u ta lava ku swiendla swi ta ku durhela swinene hikuva u ta fanekele u xava swilo leswi swi nga ta protect hambi ku ri ku hlayisa swimilana swa wena hambi dyambu ri nga ri kona, swilo swo fana na xipinachi xa mukhwariba i swilo leswi swi byariwaka hi nkarhi wa xixika a swi fanelanga swi byariwa hi nkarhi wa ximumu hikuva swi ta bava loko vanhu vadya a swi fanelanga a swi lavi dyambu, hi swona leswi swo fana na na swibyariwa leswi swi faneleke swi byariwa hi tinguva to hambanahambana.

Mina a ni ta byela van'wamurimisi leswaku ri loko ku fika nkarhi wa xixika va fanekele ku byala swipinichi, khavichi na swibyariwa swo karhi nakona i nkarhi lowu tihomu ti xaviwaka ngopfu hi nkarhi wa xixika na na tihonci na timbuti ta xaviwa kambe timbuti na xixika ti timbuti na ti honci a ti na nkarhi nkarhi wun'wana na wun'wana ta xavisiwa, hikuva a ti dlayiwi hi dyandza kumbe hi xixika.

Swakudya swa le mathinini swi hlayiseka hi ndlela leyi hikuva loko u heta ku pfula u swi chela endzeni ka contain kutani u swi veka endzeni ka fridge hileswaku ri swi nga tshuki swi onhaka nakona u tlhela u swi dya u nga se hundza masiku mo ringana ma nkombo, hi kona ku swi hlayisa ka kona swakudya swa le mathinini.